Isivinini, ngoba abantu nje begibelile bafuna ukuthi basheshe bafike lapha abaya khona. Kungaba isivinini bese nokuphepha. Bese mhlampe okunye engingakufaka iy'ndawo zokuhlala ngoba phela ufuna ukuhlala kahle ube comfortable, bese uphepha. Ungay'tholi mhlampe usunyukubezeka noma sekukhona osekulahlekile la ohleli khona. So, singathi isivinini nokuphepha kakhulu.

Uma bekunyuke nophethroli, ngicabanga ukuthi abantu ngeke belwisane nabo ngoba njengoba siyazi nje, uphethroli uyehla uyenyuka, kodwa uma bewunyusa kungonakele lutho, kungadala ukukhuluma okuningi emphakathini. So, ngingathi kubona benganyusa uma sekunyuke nophethroli ukuze abantu vele bezo-understand-a ngoba sazi uphethroli uyanyuka uyehla futhi.

Yebo, ngingakwazi. Uma ngizokwazi ngokuqinisekile ukuthi kuphephile futhi yinto ehlezi ethembakele ngamanye amazwi, ehlezi ikhona uma njalo siyidinga siyifuna ukuyisebenzisa. Angiyiboni inkinga mina nalabo.

Uma sazi ukuthi le nqola ezolanda impahla isuke isikuphi, sibe sesingakwazi ukuthi sikwazi nathi-ke ukuy'khipha iy'mpahla ngesikhathi, ukuze uma ifika inqola ingabe isalinda ivele ibe ifika ithatha. Ngicabanga ukuthi lokhu kuzokwazi ukuthi-ke kunyuse isivinini sokuthi-ke beqede ukuthatha izibi isitaladi nesitaladi la abahamba khona. Uma singazi ukuthi la engihlala khona mina ithrakhi izofika ngo-twelve. So, ngo-twelve, noma before twelve, iy'mpahla zami ngizobe sengikwazi ukuyikhiphela. So, uma befika abami, bafike bayathatha bayahamba. Lokho kuzobasiza ukuthi nabo beqede ngesikhathi.

Bengingaqasha imoto ezokwazi ukuthutha konke lokhu ekufanele ngikuthuthe bese sikubopha ngey'ntambo ey'faneleyo. Bese okubalulekile kakhulu bese sizimboza ukuze zingabi obala ebantwini. Bengaze befune ukuganga noma bebuze imibuzo eminingi. Zikhona iy'moto ziyatholakala, ziyakwazi ukuthi ziyibophe le mithwalo, ziyakwazi ukuthi futhi ziyimboze bese zikubeka la ofuna ukuya khona. Abanye bayakwazi ukuya futhi nokukuqukulisa uze uyifake phakathi endlini.

Kulula kakhulu ku-inthanethi ngoba umakhalekhukhwini uhamba nawo noma ikuphi, kanti la okuphrintwe khona kumele uze uyobheka okudla isikhathi sakho sokulinda. So, lapho umakhulekhukhwini ungakwazi ukuthi ukushuthe la okuphrintwe khona noma ungene kwi-inthanethi ubheke iy'khathi zakhona bese uzilungiselela ukuthi uzolunga nini, uye ukuyolinda-ke. Ngaphambi kokuthi kushaye leso sikhathi la khona ibhasi lifika khona lokuthutha abantu.

Athembekile kakhulu, kunebhasi ebizwa nge-Greyhound, ehamba njalo ngeSonto. Sekuya ngokuthi uyaphi, kodwa njalo ngeSonto siyayibona ifika ngesikhathi noma ifika singakashayi isikhathi, iyayibalinda futhi nabantu. Ithembekile kakhulu bayasigcina isikhathi futhi nezokuphepha futhi bahamba phambili.

Amabhasi bengingajabula uma bebengaba ne-inthanethi, noma bebe nala khona ozokwazi khona uku-charger ifoni ngoba njengoba uhamba nje, ibhethri lamakhalekhukhwini liyaphela noma liyancipha, kanti uma usufika nalapho kube khona omshayela ucingo ukuze ekwazi-ke ukuthi azokuthatha la oyakhona. So, uma bebengakwazi ukuthi befake i-inthanethi bephinde befake futhi nala ozokwazi uku-charger khona ukuze uthi uma wehla unebhethri eliphelele futhi usukhulumile nalo muntu ozokulanda.

Ngingakhetha usuku lwangeSonto ngoba emgwaqeni zincane izimoto akuphithizeli, kanti ngingakhethaimpelasonto usuku lwangeSonto ngoba iy'moto zincane, ukuze ngigweme le nto esiyibiza nge-traffic nanamathuba ey'ngozi.

Abantu bendawo bengahlangana indawo nendawo bevumelana ngokuthi kukhona la abazobeka khona wonke udoti wabo. Indawo nendawo ingavumelana ukuthi izobeka udoti wabo thizeni thizeni, ukuze laba abalanda izibi, bengabe besachitha isikhathi, bevele beshone kulezo ndawo lezi abavumelane ngazo bewuthathe udoti bese beyowuchitha la ekufanele bewuchithe khona. Ngalokho kungasiza ukuthi-ke le nto iyenzeke ngesivinini futhi yenzeke nangokuphepha, futhi kwenze ukuthi yonke indawo ihlale ihlanzekile.